Ntombi yam ngoku kuzawufuneka uvule iakhawunti yebhanki endizawukwazi ukumane ndikufakela imali kuyo. Kuza kufuneka ke ubheke eofisini leya inikeza ngeencwadi zika ceba. Kuzawufuneka futhi ube nekopi yesazisi sakho kwaye ube nazo neeponti ezilishumi.

Kungaba luncedo ukukwazi ukuthenga idatha efowunini ndingakhange ndiye evenkileni xa ndikudliwanondlebe lomsebenzi ngokuba akunofuneke ndilumise phakathi olu dliwanondlebe. Ndingaqhubeka nje nalo ndibe ecaleni ndizithengela idatha ngefowuni yam.

Ukunciphisa amatyala amanintsi angeyomfuneko umntu kungalunga azazi izinto azidingayo nezinto azifunayo. Kwaye kungalunga abantu bazifundise ukuba nemali abayibekayo ukuze xa benezinto abazidingayo nabazifunayo kunganyanzeleki ukuba bathathe amatyala, bazithenge cash xa kunokwazeka. Umzekelo iimpahla, umntu xa edinga iimpahla abe nemali ayibeka bucala nyanga nenyanga azawuyazi uba ngexesha elithile yiyo azoyisebenzisa ekuthengeni iimpahla angavuli ii-account ngokwasemaNgesini.

Mntanam njengoba undibona ukuba ndizigugele kwaye andifundanga nakakhulu ke mna ke kodwa ke ndifuna iakhawunti eza kundincedisa ukuba ndikwazi ukubeka imali bucala. Ukuba ninayo ke kungalunga uba undicacisele nakuba njengoba ndibeka le mali kuqala ikhona into endiyizuzayo apha ebhankini eyimadlana eyipesenti ezawuba ethi kwaye loluphi uhlobo lwebhanki olundilungeleyo mna xa ndijonge ukuba imali yam ibe nayo inzuzwana encinci.

Mama sineentlobo ngeentlobo zeemalimboleko ezilungiselele abantu abanjengawe abafuna ukuthenga izindlu esizibiza ngokuba zii-home loans. Zahlukile ke, ezinye zikuboleka imali yokuthenga indlu ezinye zikuboleka imali yokuthenga indawo uzakhele inxiwa ukutsho ezinye zikuthengela inxiwa zikwakhele ezinye zikunika imali yokuzakhela ukuze uyibuyise wena.

Uninzi lwabantu abanayo i-medical aid kuba abakhwalifayi kwizinto ezifunwayo okanye kwizinto ezijongwayo ukuze ubani abe unayo i-medical aid kwaye abanye abaphangeli abanye abaqeshwanga nguRhulumente.

Ligade ityala olenzayo kwaye ujonge nemfuneko yalo ukuba ingakanani ukuze ungapheli sowunetyala elikhulu obulithathe njee kungekho sidingo salo.

Ndiyathanda ukuba imali yam yenkamnkam ndiyifumane ebhankini kunokuba ndiyoyifolela kwaSASSA kuba xa ndiyifolela kwaSASSA zininzi izinto endingakwazi ukuzenza njengokuswayipha kuyanyanzeleka ukuba ndifole ukuze ndifumane imali. Kwaye xa ndiyifolela kwaSASSA ndifumana imali ezinkozo kanti xa isebhankini akunyanzelekanga ndiyithathe yonke ngaxesha linye.

Nceda ukuba naloo inshorensi yokungcwaba usapho lwam kuba ngomhla wengxaki ndiyayazi uba akuzunyanzeleka ukuba ndibe nezixhonga zemali ndizawuse ndihambe ndiye kule nkampani ndineinshorensi kuyo.

Xa ufuna ubungqina bedilesi yakho uya kwiofisi kaceba uyofuna incwadi engqina idilesi leyo uhlala kuyo.

Kuzawusinceda ukuba nalo mgalelo kuba okokuqala inzala yale mali siza kuyiboleka izawuba incinci. Okwesibini siyayazi le mali sibolekisa ngayo siyibolekayo ukuba izalela thina ayizaleli abanye abantu. Lo mgalelo izawuba si-stokvel.

Kufuneka ucinge nangazo iindleko zokutshintsha kwamagama kuba yonke loo nto imanyene kokukuthenga kwendlu futhi ke yenye yezinto ezinyanzelekileyo uba zenzeke.

Mna ndicebisa ukuba utshintshele kulena yam ibhanki ngokuba noko ayibizi mali inintsi naxa ukhupha imali uyakwazi uba ukhuphe kuzo zonke ii-ATM ayinamalimithi ukuba ukhupha kweziphi ungakhuphi kweziphi. Kwaye ke sesinayo ne-cellphone banking ngoku ekuncedisayo ukuba wenze izinto lula usekhayeni lakho.